Ewe, ndingathatha isakhono sam sokuzonwabisa ndisenze isakhono , ndisenze umsebenzi wokuzenzela imali. Njani? Ngoba kaloku ubana ndithanda ukubhaka mna okanye ndithanda ukuzilolonga ndiyakwazi ukubana ndabelane nabanye abantu nabo abathanda ukwenza le nto ndiyenzayo abangakwaziyo ndifundise bona ukuze bakwazi. Kule mihla sikuyo ke yamakhasi onxibelelwano siyakwazi ukubana ndiye ndenze ividiyo yam ndipheka ukutya kwam kwasendlini ndifundise nabanye indlela yokupheka. Kuthi ke xana ndiye ndinabantu abanintsi abandibukelayo ndibenze babhatale ukuze bandibukele indlela endipheka ngayo imihla ngemihla.

Mna kunye nabahlobo bam xana sifuna ukuzonwabisa sibe singenayo imali siye sihlangane ndawonye emzini womnye wabahlobo bam, apho sizawuthi sifunde incwadi kwaye sichazelane malunga nento yobana umntu le ncwadi ayifundayo ingantoni kwaye ifundisa ntoni eluntwini. Xana sizakwenza njalo ke siye sikholose ekubeni kuphekwe nophekwa ukuze sitye isidlo sasemini sonke. Sithi ngeli xesha kuphekwa omnye wethu aphekayo ngayo abanye babe befunda incwadi okanye bechazela abanye ukubana le ncwadi umntu ayifundayo ingantoni kwaye ifundisa ntoni eluntwini. Nantso ke indlela yethu.

Xa ndinokhetha omnye umdlali wombhoxo onozodlalela uMzantsi Afrika ndingakhetha uMartin Johnson, aripleyise uSiya Kolisi if uSiya Kolisi ebengakwazi ukudlala. Ngoba ndicinga ukubana uMartin Johnson naye angakwazi ukubana enze iqela lombhoxo laseMzantsi lifikelele kwinqanaba eliphezulu ngaphezu kunomsebenzi kaSiya athe wawenza ukufikelela kwesi sigqeba. UMartin Johnson naye ungomnye wabadlali abakhulu abathe balenza iqela lombhoxo lelizwe lakhe laba liqela lombhoxo elisezingeni eliphezulu kakhulu. Loo nto ithetha ukuthi angayenza nalapha eMzantsi Afrika kwiqela lethu lombhoxo.

Hayi, imisebenzi yokuzonwabisa ayiyo eyabantu abazizityebi bodwa, nabantu abazisokolelayo bayakwazi ukubana babe nezakhono abanozisebenzisa ukuba zibenzele imali. Umzekelo, umntu uyakwazi ukwenza amagwinya ukogqitha omnye, abanye abantu abanintsi ke abakwazi ukwenza amagwinya. Loo nto ithetha ukuthi umntu angayenza imali ngokufundisa abanye ubana enziwa njani amagwinya amahle kwaye amnandi. Omnye ukwazi ukwenza izihlangu, ukwazi ukulungisa ukuthunga izihlangu. Loo nto angayenza ividiyo afundise abanye abantu ukubana nabo bazenzele isakhono esizawenzela imali ekuhambeni kwethuba.

Ewe, ndingamncedisa umhlobo wam ukwenza iqela lebhola ekhatywayo ngoba apha ekuhlaleni banintsi abantwana kunye nolutsha oludinga into yokwenza. Ukuba kungenziwa iqela lebhola ekhatywayo kungabanceda ubana bayeke ukumosha okanye bahambe beqhekeza, babe nayo into yokwenza. Umntu ayazi into yobana uvuka kusasa uyahamba uyozilolonga kunye nabanye abantwana abadlala ibhola ekhatywayo. Loo nto izawubenza babe nomdla wofunda ibhola ekhatywayo kunye nezinye nezinye izakhono abanothi bafundise nabanye abantwana ngazo. Intle kakhulu indaba yokubana kubekho into yokwenza for ulutsha apha ekuhlaleni ukuze bayeke ukumosha.